Bana ba ka thusa ka gore ba tlogele go tsamaya mo mebileng fa ba tswa sekolong, ba tle ba tle go dira dibolotloa kgotsa di kgwele ya dinao gore ba seke ba ja diritibatsi mo straat-eng ebile ba feleletsa ba tshelana moya o o le maswe.

Go ka ba le seabe se sentle e le tota ka gonne bana ba tswang , bana ba fitlhele ba bašwa ba tswang mo maemong a farologaneng, ba rutana dilo tse di farologaneng le gore ba phela ka tsela tse jang, ba dira dilo ka tsela tse jang le gore ba seke ba ya diritibatsing.

E ba thusa thata go itekanela le gore ba seke ba tsamaya ba robalana mme ba bone dilo tse le botlhokwa e le dilo tse ba di dirang jaaka bolotloa kgotsa kgwele ya dinao.

Ee, fa bašwa ba ithuta mo diphosong tsa bone ke ntho e le ntle thata-thata ka gonne ba kgona go bona gore se ba se dirang se right-e le se ba se dirang se wrong gore ba seke ba se dira gape.

Ka go ya ga ka, batho ba rata bolotloa le kgwele ya dinao thata mo metshamekong ya semanje-manje ka gonne ke yone e tlhagisiwang mo thelebišeneng thata-thata so fa batho ba e bogela thata mo thelebišeneng, ba na le kgatlhego e ntsi mo go yona go feta ya kerikete, ka gonne ya kerikete ha e sa ratiwa thata mo matsatsing a go boniwa mo thelebišeneng.

Mananeo a metshameko ya bašwa a ka rulaganya gore dithibabosenyi ba tsela di sa ba teng ka gonne, tlabe ba na le nako ya gore ba sena nako ya go ya go dira bosenyi mme ba ya go ile go tshameka bolotloa, mme kgotsa ba ye go bogela bana ba bangwe ba tshameka bolotloa kgotsa kgwele ya dinao mme ba etse di-braai ba je nama go be monate batho bao ba kopana kaofela fao.

Nna le lelapa la me re rata go bogela kgwele ya dinao thata, ebile re rata go itshamekela bolotloa re kopane re le ba losika.

E na le melemo e le mentsi thata mo baneng ba segompieno ka gonne e ba ruta go amagana ga batho, o kgona go bua le batho, go na le maitshwaro a mantle ebile le go naganela batho ba bangwe ka metlha yotlhe.

Go le segompieno, go na le metshameko e leng monate e le tota, e tshwanang le bo Ludo King, Ludo Queen e le gore ba ka tshameka ka yone kwa ntle go ikentsha bodutu, e gape e thusa gore ditlhaloganyo tsa rona di ikhutse di seke dia nagana thata go feleletsa re tshwere le ke bo depression-e mme e go ruta go na le tirisanommogo mo bathong.

Motshameko wa ntlha e ka ba chess-a, wa bobedi e ka ba netball-o which is bolotloa, ya boraro e ka ba kgwele ya dinao, go na le e mengwe e mentsi bo kerikete, rakabi le di tenese, go gontsi e le tota.

Metshameko e tshwanang le bolotloa ka na kgwele ya dinao ke metshameko e ka thusang thata go itekanela mo tlhaloganyong le mo mmeleng, mme go amega ga gona ga metshameko eo, o ka o rata thata-thata ka gonne o feleletsa o dira ditsala tse e le gore di nepagetse ebile o feleletsa o rata dilo tse di diriwang fao mo setlhopheng sa lona.

E di ama ka tsela e e maleba ya ka bana ba segompieno ba tlogela diritibatsi ba seke ba tshamekela kwa diritibatsing, mme ba ipona ba le ko metshamekong e ba e batlang ya eleketoronoki.

Ee, ya fokotsa ka gonne bana ba le bantsi ba feleletse ba batla go tshameka metshameko mo megaleng, go fetisa metshameko ya nama thata, ebile bana ba ba ntsi ba rata metshameko e mo megaleng ka gonne e na le metshameko e le mentsi go fetisa e re e dirang, ba bangwe ba botswa go tshameka ya nama.

Ba dirisa megala ya letheka go bua le ba bangwe go bontshana ebile go fana ka matlhale.

Ee ke dumelana le seo, ka gonne ke bona ditlhopha dile dintsi, di fenya ka botlalo ba tsona ebile di thusega thata e le tota ka go itse go bua le ba bangwe, one another e le gore ba bangwe mo setlhopheng, ba kgona gape go dirisa ditlhaloganyo tsa bone sentle.

Metshameko e ke ratang ke bolotloa, le kgwele ya dinao, ebile tiragalo e fe yone e e sekeng ka e lebala ke ya Kaizer Chiefs le Pirates-e fa ba tshameka kgwele ya dinao e e bitswang derby.

E ka ba rotloetsa thata ka gonne e tlabe e na le pharologano e le mentsi e diragalang le bana ba bantsi ba na le kgatlhego thata ka gonne ba bona ba bangwe ba tshameka mo metshamekong fa e tla mo Aforika Borwa.